Van'wamapurasi va nga dyondzisa vanhu va muganga hi ta ku rima leswaku vanhu va muganga va kota ku ti hanyisa va kota no ti sungulela mabindzu hikuva ni hinkwerhu ha swi tiva leswaku mintirho yi kala swonghasi tanihiloko mintirho yi kalaka van'wamapurasi va nga endla swi antswa swinene swinene eka vantshwa ni eka vanhu va muganga leswaku va kota ku ti hanyisa va va na xinkwa ehenhla ka tafula.

Swimilani leswi u nga swi byalaka hi nguva ya mpfula i mihandzu ya timitsu kungari mihandzu hinkwayo leyi u nga yi byalaka hi hi minkarhi ya timpfula hikuva ni mihandzu leyi a yi fani yin'wani yi lava mati yo tala yin'wana a yi lavi mati yo tala loko hi vulavula hi mihandzu leyi yi tshamaka yi ri hi ndlela leyi nga hi yona na loko ku ri na mati yo tala hi vula yona mihandzu leyi ya timitsu ku nga vo carrots-o na ti-beetroot kambe a hi yona yi ri yoxe mihandzu leyi u nga yi byalaka hi nkarhi hi minkarhi ya timpfula swifaki na manyala na xipinichi hi yin'wani ya mihandzu leyi u nga yi byalaka hi minkarhi ya timpfula.

Ka muganga lowu ni tshamaka ka wona swilo leswi byariwaka ko tala i miroho ya tin'hwembe na xipinichi ni tshemba hi ku va ni hi swona swi nga toloveleka nakona hi swona leswi xavisekaka.

Swilo leswi u nga swi byalaka hi xixika i mihandzu yo fana na vo garlic na manyala hikuva na a hi mihandzu leyi yi lavaka mati swinene nakona na loko ku titimela a yi fi kumbe yi cinca hi ndlela leyi yi yi yi tsokombelaka hi yona a non'wini.

I ku pfumala vutivi hi ku ri ku tala ka van'wamapurasi a va tivi a va tivi leswaku va nga endla njhani ku kurisa kumbe ku andzisa mabindzu ya vona ya matandza se vutivi hi byona byi endlaka leswaku vanhu va vuyeriwa hi matandza kumbexani hi mali yo tala ebindzwini hikuva ni loko munhu a ri na vutivi bya leswaku u ti khoma njhani tihuku u ti kurisa endhawini ya njhani nakona hi swihi swilo leswi nga swilaveko swa tihuku leti ku ri ti kota ku ri tiva na matandza yo tala loko swi swiritano u kota u andzisa kumbe ku kurisa bindzu ra yena ku va na mbuyelo wa le henhla ebindzwini ra yena.

Swilo leswi van'wamapurasi va nga swi va nga fanele ku swi languta loko va hlawula muxaka wa tihomu ta nyama i ku languta muhlovo wa tihomu lowu wu nga fanelana kumbe lowu fambelanaka na ndhawu leyi va tshamaka ka yona na byanyi kumbe swakudya leswi dyiwaka hi tihomu leswi nga fanela hikuva ni a hi hinkwato tihomu leti ti dyaka byanyi byo fana a hi tihomu hinkwato leti tshamaka eka maxelo yo fana tihomu tin'wani ti tshama ka maxele yo hisa swinene kambe tin'wani ta swi kota ku tshama na loko mi kuma ku ri maxelo ya titimela swinene se loko va langa tihomu ta nyama va fane va langutisa sweswo nakona va languta muhlovo wa tihomu hikuva ni tihomu tin'wani ni nyama ya tona ya sihalala swinene kambe tihomu tin'wani u kuma leswaku ti na nyama ya kahle leyi endlaka ku ri bindzu ri kula ri ya emahlweni.

Tihomu ti nga nyikiwa swakudya nakona titlhela ti nyikiwa mirhi hikuva ni ku na mirhi leyi yi dlayaka switsongwatsongwana leswi u kumaka ku ri swa hlasela tihomu swi endla leswaku swi vabya nakona sweswo swi endla ku ri tihomu ti ondza nakona ti nga vi na mirhi kambe ndlela ya kahle yo ti phamela i ku ti yisa ka ndhawu leyi ti nga ta fika ti kuma ndhawu yo dya ya kahle nakona ti tlhela ti tlhaveriwa kumbe ti nyikiwa mirhi yaleyo yo kota ku ri ti ti ti ti chela miri kumbexani yo kota no no aka miri loko ku ri ku ri a ti swi kumi swakudya leswi swi lavekaka eka byanyi kumbe eka swimilana leswi swi nga ka ndhawu yeleyo.

Hi ku ti nyika swakudya swo anela leswaku masi ma va kona nakona i ku teka marhole leswaku ya nga tshami ya karhi ya mama masi lamaya kumbe ku heleleta ku nga ha ri na masi loko ku ri ku ri kumbexani homu homu yeleyo kumbe tihomu taleto ti ti ti na marhole.

Ku tirhisa tihomu to hambanahambana kumbexana tihomu to ka ti nga faniki for masi na nyama swi pfuna van'wamapurasi hikuva ni u kota ku hambanisa tihomu ti vekela tlhelo nakona u tiva swilo leswi u nga fanele ku swi nyika ku ku ti nyika ku swi nyika tihomu leti a hi nge u fanele u nyika tihomu leti ti endlaka masi u ti nyika swakudya swo tala hikuva ni ti fanele ti endla masi se swi endla ku ri u kota ku ti hambanisa nakona purasi ra kula hikuva ni a hi tihomu hinkwato leti ti ti dlayiwelaku nyama kambe ta nyama i ta nyama nakona ti ti dlayeriwa nyama ti vekeriwa tlhelo ti va na nhlayo yo karhi na ta masi ti va ta masi ti vekeriwa tlhelo ti va na nhlayo yo karhi lero na loko se ku dlayiwe tihomu to tala kumbe ku xavisiwe tihomu to tala ta masi ti ta tshama ti ri kona nakona ta nyama kumbexani ku nga sala timbirhi kumbe tinharhu leswaku ti tlhela ti ti ti tswalana futhi nakambe.

Thekinoloji yi nga antswisa swinene loko ko ko va na kumbexani michini leyi mi kumaka leswaku yi senga tihomu hikuva ni i ntirho wo tala nakona swi teka nkarhi loko swi endliwa hi vanhu ni swi vone van'wamapurasi van'wani va swi endla nakona ni tshemba leswaku swa antswisa swinene loko thekinoloji leyi yi tirhisiwa ku senga tihomu ku sengiwa tihomu hi yona nakona masi a ma teki nkarhi ku huma ehon'wini a a swi fani na loko vanhu va ti sengela tona tihomu leti nakona swi swa vevukisa nakona ku va na a swi teki nkarhi swi endliwa hi nkarhi wu ntsanana ku va se ku ri na na masi mo tala.

Ku hambana lokukulu eka ku lawula tinyimpfu hi xikongomelo leswimbirhi hikuva ni tinyimpfu ta wulu a ti susiwi vholo se ti tshama ti ri tano nakona swakudya leswi dyiwaka hi tinyimpfu ha vumbirhi a swi fani hikuva ni leti ta nyama ti fanele ti dya swakudya leswi swi nga ta endla ti chela miri ku tlula ku va na vholo nakona leti ta wulu ti fanele ti dya swakudya leswi nga ta endla ku ri ti va na vholo leri ri nga ta kota ku endla tiwulu.

Tinyimpfu ta tlhaveriwa nakona tinyimpfu ti nyiketiwa leswi hi swi vitanaka hi xilungu ti-antibiotics leti ti endlaka leswaku hi nge hi nga swi vula hi ku ri i murhi murhi lowu nga ta endla leswaku switsongwatsongwana leswi nga le kumbexani swi nga le rikandzeni na le na le ndzeni kumbe xana a marhandzini na le ngatini swi fa se ku pfuna mirhi leyi tlhaveriwaku na leyi i hlanganisaku na swakudya swa tinyimpfu.

Hi ku vona ka mina swi vevukile ku fuya tinguluve hikuva tinguluve ti dya xin'wana na xin'wana nakona loko ti ri na na vana kumbe yini a ni ali ku u fanele u .

Tinguluve ti nga xaveriwa swakudya a ka tindhawu to xavisa swakudya swa swiharhi ku na swakudya swa tinguluve leswi xavisiwaku kambe tanihiloko ni nga vula a ti karhati hikuva ni ti dya leswi hi swi dyaku se loko hina hi dya swakudya swo aka miri naswona swakudya sweswo hi swi dyaku loko hi swi nyiketa tinguluve na tona ti akeka miri hikuva ni na tona ti ni mirhi ya tona loko ni vula tano yi lava swakudya kumbexani leswi hi swi vulaka hi xilungu leswaku is a balance diet so leswi dyiwaka hi munhu na tona ta swi kota ku ri ti nga swi dya.

Mianakanyo leyinene hikuva ni phela a a hi vanhu hinkwavo lava nga na mali yo kota ku xava swakudya swa tinguluve leswi swi swi nga endleriwa tinguluve se va swi kota ku nga nyika tinguluve swakudya leswi va swi dyaka ngopfungopfu loko ku ri ku ri swakudya leswi va swi dyaka swi aka miri.

Swa kahle hi tinguluve hileswaku ti chipile loko no ku ti chipile ni vula leswaku swakudya leswi ti swi dyaku no tshama na tona kumbe ku tirha hi tona swi swi chipile kambe xo biha hileswaku a wu koti ku ti veka a ndhawini yo basa yo yo tenga ngopfu u fanele u ti veka ka ndhawu leyi ti nga ta titwa ti ti chuchekile ku nga ndhawu yo yo va na na thyaka se mina ka mina xo biha hileswaku tithyakile.

Timbuti a ti fani na swin'wana swiharhi a ti twisisi nakona ti va na na timhaka to to balekabaleka swintsananaswintsanana se la ku tshamaka kona timbuti u fanele u tiyisisa leswaku u pfale kahle nakona leswi u nga swi tirhisa leswaku u u u pfala hi swona la ti tshamaka kona i i i swilo leswi i i swi swo tiya leswaku ti nga koti ku swi bakanyela le kule tihomu nakona timbuti a ti fani na swin'wani swiharhi hikuva ni hi ndlela leyi ti dyaka hi yona ti ti dya ngopfungopfu loko hi vulavula hi timhaka ta byanyi ti dya hi ndzingano kambe a ti dyi byanyi ntsena ti dya na swin'wani .

Loko u lava ku hluva huku tinsiva u tseleka mati ya vila loko u heta ku tseleka mati ya vila loko ya heta ku dlayiwa nkarhi wona wolowo ya heta ku dlayiwa u yi chela hi mati lamaya vilaka kotaka ku yi chela hi mati lama vilaka yi kota leswaku yi suka tinsiva letiya hi ndlela ya leyi vevukaka kambe u fanele u yi hluva mati lamaya ya ha hisa hikuva ni loko movha ma hola swi ta tika ku yi hluva.

Masi ma pfuna swinene emirini wa munhu ku tiyisa marhambu hikuva ni masi ya na e vitamin leyi vitanaka hi calcium hi xilungu se calcium leyi hi yo tiyisa marhambu ngopfungopfu na ka vadyuhari na le ka vana lava va ha kulaka.

Na ku ya hi mavonelo ma mina ku nga va mani kumbe mani loyi a kotaka ku ku yevula nhlonghe yeleyo loko a swi kota hi yena loyi a nga swi endlaka hikuva maendlelo ya sweswi a ya ha fani na maendlelo ya khale khale e a ku nga va na munhu kumbexana wun'we loyi va nyikaka va nyikaka kumbexani loyi va ri ku hi yena a nga ta hi yevula nhlonghe hi mhaka ya kumbexani matshamo ya yena endyangwini na swin'wana na swin'wana kambe hi minkarhi ya sweswi un'wana na un'wana loyi a kotaka ku yevula wa yevula ku dyiwa.

Swiharhi swi fanerile ku susiwa voya hikuva ni nyama ya nandzihi loko yi ri na na voya a yi nandzihi yi va na na misisi loko u karhi wu dya na swin'wana na swin'wana se ku na nkoka swinene leswaku nyama yi susiwa voya tinyama to fana na vo nguluve hi ndlela yeleyo tinyama leti ti vaka na na voya na tin'wani na tin'wani se swi na nkoka swinene leswaku ti susiwa voya loko ti dlayeriwa nyama hikuva swi endla leswaku nyama liya yi nga nandzihi loko ku kumeka kumbexana voyanyana ka yona.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna swinene hikuva ni ya ngetelela e mbuyelo hikuva loko u chela manyoro ya tikhemikhali man'wani ma kota no no susa switsongwatsongwana leswi u kumaka swi hlasela swibyariwa se na nkoka swinene hikuva ni handle ka ku nyika swimilana kumbe swibyariwa swakudya no kota no swi sirhelela eka switsongwatsongwana leswi swi dyaka swibyariwa sweswo swi kota ku engetela mbuyelo wa n'wamapurasi hi ndlela yaleyo.

Manyoro ya tikhemikhali ku ya na ku ya ma ma ma dlaya ntswalo wa misava leyi ma cheriwaka ka yona a hi nge kumbexana loko u byala misava ku na swakudya leswi hi swi nyiketaka swimilana kambe manyoro ya tikhemikhali ma dlaya swakudya leswiya swi sukaka emisaveni nakona ku ya na ku ya loko se u byala ka misava liya yi nga tirhiseriwa manyoro ma manyoro ya tikhemikhali swibyariwa a swa ha mili hi ndlela leyi swi nga fanela swi mili hi yona nakona a swa ha kumi swakudya leswiya a swi ta swi kuma loko ku ri ku ri a ku nga tirhisiwangi manyoro ya tikhemikhali eka ndhawu yeleyo nkarhi wo leha.

Ni nga langa manyoro ya tikhemikhali hikuva ni manyoro lama endliweke ekaya minkarhi yin'wani u kuma leswaku ya na switsongwatsongwana leswi swi nga vabyisaka vanhu lava va nga dyaku swimilana kumbe swibyariwa leswi ni nga na swona kambe nakona ni nga langutisisa na leswaku tanihiloko manyoro ya tikhemikhali ma cincaka e profile ya misava ni nga langutisisa na mhaka yo yo ma tirhisa for xinkadyana no cinca tindhawu leti ni byalelaka ka tona nkarhi na nkarhi.

Ku endla manyoro ekaya ku laveka swilo swo fana na makamba ya swibyariwa na matluka na byanyi na misava kambe swilo swo fana na matluka na byanyi na na misava sweswo a wu nge swi tirhisi hi nkarhi wolowo u ta swi vekela hi tlhelo a ku ringana nkarhi wo ringana kumbexana mavhiki mambirhi leswaku swi kota ku bola swi ta ku loko se swi borile hi ndlela leyo a swi endla manyoro ma kahle leswaku u kota ku ya tirhisa eka nsimu ya wena.

Eka purasi ra hina hi na vhinyo, hi na misinya ya tidiriva leyi ringanaka dzana. Eka misinya ya tidiriva leyi ringanaka dzana seventy five wa tiphesente hi wona lowu hi endlaka hi wona wayeni, twenty five hi xavisa tidiriva ta kona hi ti xavisela switolo na van'wamabindzu lava nga tshinelelani na hina na vanhu lava va lavaka ku xava tidiriva. Eka purasi ra hina hi thola hi thola kumbe hi thole vanhu va khume lava hi tirhelaka, nakona purasi ra hina ri endla kwalomu ka thirty thousand hi n'hweti leyi munhu un'wana na un'wana a nga tihlayelaka yona leswaku i mali muni hi lembe.

Ni nga byala miroho ni tlhela ni byala na swifaki hikuva i swilo leswi nga karhatiku, nakona i swilo leswi vanhu va nga ta kota ku swi xava ka mina tani hi n'wamapurasi kumbe tani hi munhu loyi a nga tibyalela swona i swilo leswi hi nga tolovela ku swi dya. Mihandzu leyi ni nga yi byalaka ni nga byala mapapawa ni tlhela ni byala na mangwa hikuva hi yona mihandzu leyi u kumaka leswaku eka mimiti yo tala yi suka yi va yi byariwile nakona vanhu vo tala va yi toloverile nakona va tsakela ku yi xava va tsakela no yi dya, nakona sweswo swi ta endla leswaku ni kota ku kuma cumanyana ka swibyariwa swa mina.

Ni nga byala tindluwa hikuva hi tona ti nga toloveleka ku byariwa eka muganga lowu ndzi sukaka ka wona, nakona lexi nga endlaka ni ti byala i ku va na mina na swi tsakela ku ti dya. Kambe loko u ti byala ti lava leswaku u ti byala ka ndhawu yo ka yi nga riki na yi nga kumeki mati kumbe yo ka yi nga riki na mati mo tala, hikuva loko u va u tibyarile laha ku nga na laha ku nga na mati yo tala swi endla leswaku ti ti nga kuli nakona ku onheka mbewu liya u nga yi hoxa layani kumbexana liya u nga yi byala layani.

U nga hlengeleta mati kumbexana loko ku karhi ku na mpfula kumbe u ya laha ku nga na damu laha u kumaka leswaku tihomu kumbexani ta van'wani ta ya ti ya nwa kona. Na loko ku ri ku ri i ndhawu ya le kule u nga kuma movha leswaku u ya u ya kuma mati lawa leswaku hi mikarhi hinkwayo tihomu ta wena ti tshama ti ri na mati, nakona loko u ka mati u ta ka mati hi hi madiramu lamakulukumba leswaku hi minkarhi hinkwayo tihomu ta wena ti tshama ti ri na mati. Kumbe loko u swi kota kumbe mali yi ri kona u nga borha mati leswaku hi minkarhi hinkwayo u kota ku nyika tihomu ta wena mati.

Malume swifuwo swa tlhaveriwa hikuva ku va na switsongwatsongwana leswi swi hlaselaka swifuwo leswi endlaka leswaku swifuwo swi vabya kumbe swi fa, kambe loko swi tlhaveliwa hi ndlela liya swi endla leswaku swifuwo swi kula kahle swi nga kumi mavabyi hi ndlela leyi vevukaka nakona swi nga ngheniwi swi nga ngheniwi hi ndlela leyi vevukaka hi switsongwatsongwana.

Xo sungula lexi ni nga xi endlaka ku sivela vuvabyi lebyi leswaku byi nga hundzeli ka swin'wana swiharhi, swiharhi swi fanele ku hambanisiwa so u fanele u hambanisa leswi swi vabyaka na leswi swo ka swi nga vabyiki. Loko u heta ku hambanisa swiharhi leswiya swiharhi leswi nga vabyeki swi tlhaveriwa leswaku swi swi tiya leswaku swi nga ngheniwi hi switsongwatsongwana hindlela leyi vekaka na kona u tlhela leswi vabyaka swi kuma ku tlhaveriwa kumbe mirhi leyi lavekaka leswaku swi hola mirhi leyi hi xilungu ko tala yi vitaniwaka ku antibiotics leswaku ku fa switsongwatsongwana leswiya swi nga le mirini wa swiharhi.

Loko u nga se senga homu u fanele u u hlamba mavoko u hlantswa na hlungu liyani u nga ta va u senga ka yona. So u fanele u hlantswa, u hlatswa tihlungu laha tihlungu ta tihomu. U ti hlantswa ti basa u nga se senga meleke nakona laha u nga ta va u sengela kona meleke ku fanele ku va ku ri bakete leri ri nga hlantswiwa leri ri nga hlantswiwa hi xisibi, nakona u tlhela u susa homu liya ka ndhawu liya kumbexana u tshamaku kona u yi yisa tlhelo laha u nga ta fika u yi hlantswa tihlungu u teka bakiti leriya ra wena ro basa hi mavoko ya wena yo basa u senga meleka leswaku meleke wa hina u nga vi na switsongwatsongwani.

Ndzi tshama ndzi vona hi ndlela leyi ku sengiwa hi yona, se munhu u teka bakiti a ya a ya a veka laya a kusuhani na kumbexani na vele ra homu, loko a heta a tshinela a tshama a xitulwini xo koma lexi nga ta endla mavoko ya yena ya fikelela laya ka vele ra homu. Loko a heta a tirhisa mavoko mambirhi ku senga kambe a nga a nga a nga tiyisi ngopfu laya loko a karhi a senga a senga hi hi ndlela leyi ni nga yi vulaka leswaku kumbexana swi ntsanana nakona a senga kahle.

Leswi endlaka leswaku hi ngetelela e ntsengo wa tihuku leti loko ti hluviwile hileswaku hi fanele hi lava vanhu lava va nga ta ti hluva, xo sungula lava va nga ta mi hambanisela marhumbu na ticondzo na tinhloko va swi vekela etlhelo swesweswo, vatirhi vatirhi valavo hi nga ta va vitana kumbe hi nga ta va thola leswaku va hluva tihuku leti va tlhela va kuma va kota ku hakeriwa leswaku na vona va kota ku ti hanyisa hi lexi endlaka leswaku ntsengo wu tlakuka loko munhu a xava huku leyi nga hluviwa ku tlula huku leyi yo ka yi nga hluviwangi.

Lexi u xi kambelaka ka mbewu u kambela mbewu liya leswaku yi kahle na a yi na swivati nakona a yi onhakangi. Vanhu ka minkarhi yin'wani u kuma leswaku mbewu kumbexani yi onhakile kumbe yi phemeke hi le xikarhi leswi swi nga endlaka leswaku yi nga yi nga vi na mbuyelo lowu nga fanela ka swibyariwa leswi hi nga ta va na swona, se swi na nkoka swinene ku kambela mbewu nakona loko ku ri ku ri timbewu ta wena a wu ti xavangi. U kambela swimilana leswi u nga ta va u teki ka swona timbewu, u kambela leswaku i swimilana swa kahle i swimilana leswi nga kula kahle i swimilana leswi swi nandzihaka.

Vukahle bya crop rotation hileswaku swi endla leswaku misava ya wena yi va na rihanyo ra kahle nakona yi va na ntswalo wa le henhla, hikuva u va u karhi u byala swibyariwa kumbexani u va u karhi u byala swilo swo hambanahambana ka misava yaleyo nakona swi endla leswaku switsongwatsongwana swo leswiya a swi ri kona ka misava yeleyo swi hangalaka hikuva a wu byali hi swibyariwa swo fana hi mikarhi hinkwayo.